Indlela urhulumente angayilungisa ngayo le meko kukuqinisekisa ukuba amayeza ayafika futhi afika ngexesha kwiikliniki zasemaphandleni. Kuba exesheni elinintsi ufumanisa uba abantu abanezigulo ezingapheliyo kule mimandla yasemaphandleni awafikeleli kwii-urban areas apho baye bakwazi ufumana khona wonke amayeza apheleleyo.

Ewe, bakhona abantu basebenzisa intetha yezandla endaweni endihlala kuyo futhi abantu basekuhlaleni babaphatha kakuhle ngale ndlela endibona ngayo kuba baye bazame uncedisa ngokubhala eziselfowunini intetha xa ingakwazi ubonakala ngezandla. Kodwa bona bebodwa abantu abangaviyo futhi abangakwaziyo uthetha abasebenzisa intetha ngezandla baye bakwazi uthetha bodwa bona besebenzisa yona i-sign language. So ndiyacinga uba hayi apha kum ekuhlaleni endaweni endihlala kuyo noko sihlelisene kabhetere nabantu abangakwaziyo ukuva abasebenzisa intetha yezandla.

Ngokokubona kwam, amayeza enziwe ziinyanga nangamaxhwele ayasebenza kuba ke abantu abakholelwa ekutheni nxa beneentlungu emzimbeni baye emaxhweleni baye babuye sebesithi baziva kangcono nangeli xesha ebengekayi ukuyofumana iyeza enyangeni okanye exhweleni. Andizuthi asebenza bhetere futhi nakumayeza wesilungu kodwa nxa unenkolelo ndithi ayakusebenzela futhi ayazehlisa iintlungu emzimbeni.

Njengotishala ndingacinga uba umfundi unalo ilungelo lokusithatha isigqibo ngemo yokuba ekhulelwe ngaphezu komzali wakhe. Kodwa ndiphinde ndibale ukuba esikolweni siyafundisa ngokwabelana ngesondo

Ugqirha uyawuthi kumalume makehlise indlela atya ngayo ityiwa nxa esitya, which is i-sodium intake. Aphinde acebise ngokwehlisa ukutya .

Kungafuneka ukuba ii--medical board ibe zizo ezipasisa uba amayeza esiNtu afumaneke kwiikhemisti futhi kusetyenziswana neenyanga namaxhwele enza la mayeza ukuba azokwazi ufunyanwa nguwo wonke umntu kwikhemisti eMzantsi Afrika jikelele.

Uxinzelelo lwegazi alukhawulezi uqapheleka emntwini kodwa ke xa lungahoywa luyakwazi ukuba lenze isifo sokuma kwentliziyo okanye i-kidney failure okanye i-stroke xa uhamba ixesha singaqapheleki futhi singahoyeki.

Mtshana wam, akufunekanga ukube ube neentloni zokuba uyofumana isondlo sombonelelo esikolweni kuba le nkqubo yenzelwe yona loo nto leyo, kuba xa nilambileyo ngexesha lebhreyikhi nikwazi uba niyofumana ukutya nikwazi ukuba nibuye emandleni. Nxa ulambileyo uzawusondeza iingulo futhi ungabi nawo amandla ofunda ngokuqinisekileyo xa useklasini. Ndicela uze ungabi neentloni mtshana wam uze uye nxa kulixesha lebhreyikhi uyofumana isabelo sakho sesondlo kuba ililungelo lakho futhi.

Iingxaki ezinkulu eziye zibe khona nxa kuye kwana izikhukhula kukuba akuhambeki, iindlela ziyaphuphuma, iibhulorho ziyagcwala. Iinkonzo zongxamiseko ziye zifikelele sekulithuba futhi umonakalo sowenzekile sekuye mhlawumbi kwenzakala nabantu kwezo zikhukhula. Kodwa ke iinkonzo azifiki , iinkonzo zongxamiseko azifiki kwangelo xesha ukuba zikwazi ukuzonceda.

Amanyathelo athathwa ngurhulumente kunye nemibutho yezempilo ndiwabona engalingenanga ukulwa le meko yamayeza angekho mthethweni kuba siye sithi nxa siphinde simamele iindaba sive futhi uba kuye kwafumaneka amayeza angekho mthethweni. Ndiyacinga uba urhulumente okanye nemibutho yezempilo funeka idibanise, idibane nabezomthetho enzele ukuba kulungiswe into yamayeza angekho mthethweni.

Molweni bazali, bendicela uke ndincokole nani ngomba endicelwe nguntombazana endingutitshala wakhe esikolweni. Ucele uba ndithethe nani kuba yena engakhululekanga uthetha nani ngalo mba lo. Wona ngumba oginyisa amathe kodwa ke untombazana uze kum wazondobela indaba yokuba yena ukhulelwe kwaye ebengakhululekanga futhi engazi uba anganixelela kanjani ningabazali bakhe.

Umyeni wam funeka ndimazise ukuba uxinzelelo lwengqondo akuthethi ukuba uyawugula okokoko uba akasebenzisi iipilisi ezizamnyanga. Futhi iipilisi ezi zizawukwazi ukuba uxinzelelo lwakhe lwengqondo lungabi mandla ngemihla ngemihla qha ubomi bakhe nje bufane nje nobabanye abantu xa esebenzisa ezi pilisi.

Abantu basebenzisa ukhathalelo lwempilo lwabucala ukuba ilelona elisemgangathweni ophezulu ukodlula ukhathalelo lwempilo likarhulumente. Nangona luxabisa nje kodwa ke umntu usuke esele eyazi ukuba uzawufumana unyango nempatho nokhathalelo olukwizinga eliphezulu kakhulu ukodlula amaziko karhulumente.